Meya, umphakathi wethu udonsa kanzima ngenxa yokushoda kokudla. Futhi sikholelwa ukuthi ukutshala imali kwezolimo kungasiza ekudambiseni lolu daba. Ngokusekela abalimi bendawo, ukuthuthukisa inqalasizinda sizinda kanye nokunikeza ukufinyelela ezimakethe singakwazi ukwandisa ukukhiqizwa nokutholakala kokudla. Lokhu-ke kuzothuthukisa impilo nenhlalakahle yamalunga omphakathi.

Ijezi lami seliphenduke into eyigugu evusa imizwa yemfudumalo ukunethezeka. Njalo uma ngiligqokile ngikhunjuzwa ngothando lukagogo nesibopho esikhethelekile esabelane ngaso.

Ngingakhetha ukuphila ngenxa yezinzuzo zezempilo nezemvelo. Umkhiqizo ongenawo amakhemikhali. Ukulima okuphilayo kuqinisekisa ukudla okunempilo kubathengi futhi kunciphisa ingozi yokungcoliswa komhlabathi. Ukongiwa komhlabathi, izindlela zemvelo zikhuthaza impilo yomhlabathi ukuhlukahluka kwemvelo kanye nezinqumo zezolimo. Ukuvikelwa kwemvelo ngokugwema izibulala zinambuzane zokwenziwa kanye namanyolo ukulima ngemvelo kunciphisa ukungcoliswa kwamanzi futhi kuvikela nemvelo.

Abantu abaningi namuhla banqanyuliwe ngempela emvelweni nase ekulimeni. Ukufudukela emadolobheni kanye nokushintsha izindlela zokuphila ukuhlala emadolobheni. Ukufuduka emadolobheni sekuholele ekugudlukeni okukhulu ezindaweni zasemakhaya okwenza kube mancane amathuba okuthi abantu bathole ithuba lokuchayeka ngqo kwezokulima nemvelo. Isiko eligxile ekungenelweni ukutholakala okusabaleke kokudla okugayiwe kanye nokupakishiwe kudale isiko lapho abantu ngokuvamile bengacabangi umsuka wokudla kwabo.

Mndeni wami angazi ukuthi kungakanani engingakusebenzisa kulokho. Isimo sezulu besingabikezeli izinambuzane zidla izitshalo zethu, futhi izindleko zembewu nomanyolo zidlula ophahleni. Izilimo zethu ziyehluleka futhi ngiyesaba ukuthi ngeke sibe nokudla okwanele. Ingasaphathwi yokudayisa emakethe. Kufana nokuthi umkhathi usenzela uzungu ngaso sonke isikhathi uma ngibona umsebenzi wethu onzima ucekelwa phansi amandla angaphezu kwamandla ethu kuzwakala sengathi kushawa amathumbu.

Ukuthuthukisa ukukhetha kwamathuluzi ukusebenzisa amathuluzi alungile kunciphisa ukukhathala futhi kwandise umkhiqizo. Ukuphatha isikhathi, ukuhlukanisa imisebenzi ibe izigaba ezincane, ukubeka imigomo kanye nokuthatha ikhefu, ukuhlela izitshalo, ukuhlela izakhiwo zezitshalo nokukhetha izinhlobo ezifanele. Ukuvunwa ngesandla kungenza inqubo ibe lula.

Sawubona ngiyajabula ukuthi ulapha bengifuna ukukhuluma nami ngezimbuzi zakho, akukhona okokuqala bengena engadini yami futhi kuyakhathaza. Ngaso sonke isikhathi uma befohla uthango bayadla noma banyathele izitshalo zami futhi kuwukulahlekelwa okukhulu kimina. Ngiyaqonda ukuthi izingozi zingenzeka kodwa sekuyinto evamile. Ngibeke isikhathi umzamo kanye nezinsiza engadini yami futhi ukubona izimbuzi zakho lapho zidla umsebenzi wami onzima uyangidumaza. Ngikhathazekile ukuthi uma lokhu kuqhubeka kwenzeke, ngingahle ngingakwazi ukusekela ingadi yami.

Ake sibhekisise ugandaganda uma kuyinkinga encane, ngingase ngikwazi ukuzilungisela ngokwami noma ngithole umakhenikha wasendaweni ongasiza. Uma kuyinkinga enkulu kuzodingeka ngilinganise izindleko zokuyilungisa. Ngiqhathanise nokubaluleka kukagandaganda emsebenzini wethu wasemapulazini. Noma ngicabange ukuboleka owodwa kumakhelwane ukuze nginciphise umthelela umthelela emsebenzini wethu wasepulazini.

Izinso eziqokekayo zingathola ukuthi i-PPE igqokwe ngendlela efanele, noma uma kukhona ukwephula ngokuvikela kulandelela ukuchayeka izinzwa zingaqapha amazinga okuchayeka kuzibulala izinambuzane noma enye into eyingozi. Ukuqeqeshwa kanye nemfundo ubuchwepheshe obusebenzisanayo kungafundisa abasebenzi ngokusetshenziswa okufanele kwe-PPE. Ukuhlaziywa kwedatha idatha eqoqiwe ingasiza ekuhlonzeni ama-trend nezindawo okufanele zithuthukiswe ekusentshenzisweni kwe-PPE.

Mngani wami ngeke ukholwe okwenzekile ngahlala izinyanga ngitshala lowa tamatisi wafika umuntu watshontsha wonke ovuthiwe. Ngithukuthele ngangiziqhenya kakhulu ngesivuno sami futhi manje sesiphelile. Ngibona sengathi wonke umsebenzi wami onzima okuyize. Nganginezinhlelo zokwenza amasoso namasaladi futhi ngihlanganyele okuthile nomndeni nabangani. Manje angisale angisele nalutho, akuwona nje utamatisi ngumzamo nesikhathi engisibeke ekuzikhuliseni.

Uma izwi engithembele kulo ukuze ngithole ukudla linyamalala, ngangizozizwa ukukhungatheka ukulahlekelwa ukuthola umthombo wokudla oyinhloko kungaba kungaba ukucindezeleka ngokomzwelo. Ukukhathazeka, ukungaqiniseki ngokuvikelela okudla esikhathini esizayo kungabangela ukukhathazeka okukhulu. Ekhungathekile ungakwazi ukuzondla wena kanye nabathandekileyo bakho kungaba yintukuthelo.

Ukuphathwa kwesivinini, ukulawula kwezinambuzane nezifo. Izindlela zemvelo zidinga amanye amasu ukulawula izinambuzane okungase kube nzima kakhulu ukusebenza. Ukuvunda komhlabathi, ukugcina umhlabathi unempilo ngaphandle komanyolo owenziwe kudinga ukuhlela nokuphatha ngokucophelela. Inqubo yokwenza iwayini, ukungaguqukaguquki ukwenza iwayini eliphilayo kungaholela eqophelweni eliguquguqukayo lewayini ngenxa yokuguquguquka kwemvelo kwekhwalithi yamagilebhisi.